Mpfuno lowu hi wu kumaka eka mfumo hi vukorhokeri bya byo akeriwa tiyindlu hi mfumo, ku katsa ni vukorhokeri bya va lava hi lunghiseriwaka mapatu, na ku va lava hi nyikiwaka e swakudya laha ku nga na swilaveko. Tanihi leswi ngopfungopfu hi tshamaka ematikoxikaya, hi va lava hi tlhelaka hi lunghiseriwa tindlela leswaku hi pfala va lava hi fambaka eka tiko leri baseke. Hi leswi hi mfumo wu hi pfunaka hi swona ngopfungopfu malunghana ni vukorhokeri bya xihatla lebyi hi byi .

Xivuriso lexi nge wanuna a nga rili. Xivuriso xi va lexi vulavulaka ngopfu hi loko wanuna a va loyi a langutanaka ni xiyimo xo tika, ku nga ha va kumbe ku feriwa ku katsa ni ku langutana ni maxangu man'wana lawa ma humelelaka eka vanhu. Se xivuriso xexi xi va lexi xi kombetelaka ngopfu eka wanuna leswaku u fanele a va loyi a tiyiselaka, a langutana na xiyimo lexi hambi ku . Swi tolovelekile leswaku endzhaku ka loko wanuna a va ta va loveriwile, swi nga ha endleka loveriwe hi maxaka, vanghana, kumbe nsati, va vula leswaku wanuna a nga rili. Xivuriso lexi swi veka kahle leswaku wanuna a nga va loyi a swi kotaka leswaku a va loyi a langutanaka ni swiphiqo swa yena leswi a n'wi humelelaka, a swi tiyisela.

Xivuriso lexi nge wanuna a nga rili. I xivuriso lexi tirhisiwaka ngopfungopfu loko munhu kumbe wanuna a langutana na swiyimo swo tika, ku nga ha va ku ri swiphiqo, ku loveriwa, ku katsa ni maxangu man'wana lawa a langutanaka na wona. Xivuriso lexi kombetela leswaku a nga swi kota leswaku a va loyi a langutanaka ni swiphiqo sweswo mintlhontlho yeleyo, a va a yi tiyisela. Swi tolovelekile ku vanhu va va lava va vulavulaka leswaku wanuna a nga rili, leswi vulaka leswaku i ta va loyi a kondletelaka xiyimo xolexo, a va loyi a kotaka ku xi .

E nkunguhato wa laveka leswaku un'wana na un'wana a va loyi a va ka na wona hi ku emasikwini la hi hanyaka wona, swa tika leswaku munhu a va lava kotaka eku hlayisa e ndyangu hi ndlela leyinene. So mavonelo ya mina i ku i swinene, swa laveka leswaku n'wana un'wana a kunguhata. Ku nga khataleki leswaku i tekiwile, kumbe i a nga se tekiwa, kumbe i ni xihlangi kumbe a nga na xona. Swona i ntiyiso leswaku ku endla nkunguhato swi nga va leswi dlayaka e xivelekelo xa yena, kambe swa laveka tanihileswi hi hanyaka eminkarhini yo tika laha hi nga koteki ku va lava hi kumaka swo dya, ku katsa ni swilo swin'wana swo ti wundla nkarhi na nkarhi. Se hi ku vona ka mina swa laveka leswaku un'wana na un'wana a va na nkunguhato. So swi ta n'wi pfuna leswaku a xiya leswaku i yini leswi a nga ta ti hanyisa hi swona. A swi pfuni nchumu leswaku a nga kunguhati ivi a va ni vana .

Leswaku wu va mfumo wu va lowu kotaka eku fikelela e vanhu lava va nga na vutsoniwa vutsoniwa leswaku va va lava va kotaka ku kuma eswibedhlele. Xo sungula i ku va loko mfumo wo akaka eswibedhlele ematikoxikaya, laha vanhu va nga ta kuma vutshunguri hi xihatla. Nakambe lexi lavekaka emfumo wu va lowu wu tlhelaka wu pfuna tanihileswi nga le ku swi endleni, ku va lowu endlaka leswaku vatsoniwa va na mali yo tihanyisa. Leswaku loko va lava ku ya eswibedhlele a ka no va qachaka e movha leswaku va lowu wu kotaka eku va yisa eswibedhlele hi xihatla. So ni vona nga ku mpfuno wolowo wu nga va lowu pfunaka ngopfu.

Vadyondzisi va nga endla leswaku siku rin'wana na rin'wana va va lava ti nyikaka nkarhi wo va loko ku dyondzisiwaka hi swakudya kumbe leswi swi nga pfunaka e vanhu eka vutomi bya siku na siku. Nakambe va ku va lava ku dyondzisiwaka hi swakudya swi nga va leswi pfunaka leswaku e vanhu va va lava kotaka eku ti endlela swirhapa, va tibyalela swakudya swa ntumbuluko leswaku va va lava kotaka eku va ni rihanyo lerinene. Leswi vulaka leswaku ku fanele ku va ni nkarhi laha mudyondzisi a faneleke a dyondzisa vana va yena malungana ni swakudya leswinene leswi akaka rihanyo siku na siku, ndlela leyi swi nga kumiwaka hi yona swakudya sweswo.

Ya tiyisisa swinene leswaku vana va va lava kotaka ku kuma e swakudya hi ku ya hi minxakanxaka ya swona, leswi endlaka leswaku va va lava va ka ni rihanyo lerinene ku katsa ni ku kula ka nhluvukiso lowunene. Nakambe tindlela leti nga lulamisiwaka ku pfuna leswaku va va lava kumakae swakudya hi mbilu leyinene i ku va e mfumo wu va lowu va hambaka wu va pfuna leswaku va va lava kotaka eku kuma e swakudya hi ndlela leyinene. Nakambe ku katsa ni minongonoko leyi nga ta kombisa leswaku hi swihi swakudya leswi nga ni rihanyo, hi swihi swakudya leswi swi nga va pfunaka.

Titliliniki leti mfumo wu hi pfunaka hi tona ti fanele ti va leti ti tirhaka siku na siku. Tanihi leswi hi khomiwaka hi mavabyi yo hambanahambana, so loko va lava hi kotaka ku kuma vutshunguri siku na siku hi ku vona ka mina swi nga va swinene. Loko hi va lava hi ya ka eka swibedhlele leswi nga le kule ni matikoxikaya hi kuma leswaku ka tala, swa endleka leswaku hi vuya hi nga pfunekanga. Kambe mfumo loko wu va lowu hambaka wo hi pfuna hi titliliniki leti fambafambaka eka matikoxikaya, swi nga hi pfuna leswaku hi va lava hi nga langutaniki ni ntlimbano loko hi ya eka swibedhlele leswi nga le kule swa le madorobeni. E mfumo wu nga va lowu endlaka leswaku swibedhlele swi va leswi kotaka eku pfula siku na siku. Wu nga endla swoleswo hi ku va lowu tholaka vaongori lava engetelekeke leswaku va va lava kotaka ku hi pfuna.

Eka malembe ya thirty ku fika eka fifty i mavabyi lawa vavanuna vo tala va khomiwaka hi mavabyi yo hambanahambana ku katsa na mavabyi ya high blood, na chukele. Mavabyi lama lava leswaku onge munhu a nga va loyi a endlaka vutiolori siku rin'wana na rin'wana, hi ku ku endla vutiolori i swin'wana leswi nga endlaka leswaku va va lava va kotaka ni ku va ni rihanyo lerinene. Se ni nga vula leswaku i swa nkoka swinene leswaku vavanuna lava nga exikarhi ka malembe lawa titwi ku fika eka fifty, va va lava endlaka vutiolori, Ku endla vutiolori swi hi pfuna leswaku hi nga langutana ni mavabyi yo tala, nakambe swi hi pfuna leswaku hi va lava hi kotaka eku lwisana na wona mavabyi walawo.

Xivangelo lexi endlaka leswaku vatshunguri va ndhavuko va tekeriwa ehansi, hi leswi eminkarhini leyi hi hanyaka ka yona ku teleke e vanhu lava endlaka swilo leswi nga riki enawini. Swi nga ha katsa ku va lava ku dlayiwaka e vanhu, va teka swirho swa vona. Hi ntolovelo u kuma leswaku emugangeni leyi hi hanyaka ka yona swi tolovelekile leswaku vatshunguri va ndhavuko va endla swilo swo fana na leswi. Kambe xin'wana lexi endlaka leswaku va tekeriwa ehansi, hileswaku eminkarhini leyi hi nga eka yona ku tele ngopfu vatshunguri va ndhavuko lava fambisaka ngopfu swo khendla, ku nyika vanhu mali, ku katsa ni ku va ku tirhisiwa e swilo swo fana na tinyoka leswaku switirhisiwa eka vanhu, va ti lavela e mali. Se swi va swi endla leswaku va nga ha tekeriwi nhlokweni.

Ndzi nga vula leswaku loko swi ngo leswaku byi ta tshungula e vuvabyi byo karhi, i swinene leswaku va lava hi hlanganisaka e mirhi yo hambanahambana. U ku kuma leswaku swi nga endleka leswaku i vatshunguri va ndhavuko, kumbe i vatshunguri va xilungu lava hi va kumaka titliliniki, u kuma leswaku hi ku angarhela hinkwavo ka vona leswaku va kota ku lwisana ni mavabyi yo karhi, va va lava tirhisaka e tiphilisi to hambanahambana leswaku va kota eku tshungula e vuvabyi .

Swi tele swinene swilo leswi xavisiwaka hi vanhu, va vula leswaku murhi lowu wa tirha wu nga wu nga hunguta e ntiko wa miri. Lexi ni nga va pfunaka hi xona i ku va va va lava tivonelaka ngopfungopfu eka vanhu lava nga va dyelaka e mali. Swin'wana leswi va nga swi endlaka i ku va lava va endlaka leswaku va va ni vutiolori, ku endla vutiolori swi nga endla leswaku ntiko wa miri wu ya ehansi nakambe swi nga va hlayisela mali. Nakambe swi nga ha endla leswaku va nga langutani ni mavabyi yo hambanahambana, va va lava papalataka eku nyika i vanhu lava va yimbelelaka va vula leswaku va swi kota na loko va nga swi koti. Ku va lava endlaka vutiolori, i swilo swi nene leswi nga endlaka leswaku va veka e mali hi ndlela leyinene. Nakambe swi nga va pfuna.

Mavabyi. Mavabyi i xivangelonkulu lexi endlaka leswaku vavanuna va fanele va yimbisiwa. Ku vuriwa leswaku loko u nga yimbanga swi endla leswaku mavabyi ma ku nghena hi ku hatlisa. Se ku yimbisiwa i swa nkoka kumbe ku yimba i swa nkoka ku nga khatariseki leswaku u ye exibedhlele, kumbe i ye enhoveni, ku mbuyelo etliliniki yo karhi. Kambe loko u va loyi u yimbeke swi ta ku pfuna leswaku u nga langutani na mavabyi yo tala lawa va vulaka leswaku ma kona loko u nga yimbanga.

Lexi va nga xi endlaka vanhu leswaku va va lava papalataka swinavetiso leswi vanhu va swi tirhisaka ngopfungopfu eka swa rihanyo, i ku va lava va ya ka eka swibedhlele swa mfumo, ku katsa ni ku va lava va ya ka eka madokodela lava va va toloveleke. Madokodela va lavo swibedhlele swoleswo, swi nga va leswi va pfunaka leswaku va kuma e vutshunguri hi ndlela leyinene, va va lava hambanaka ni vukanganyisi. Loko hi va lava hi ya ka swibedhlele, va nga kota ku va hi byela leswaku hi nga ya eka ndhawu yihi hi ya pfuneka kona. Loko hi ya eka madokodela hi laha ku fanaka, na vona va nga hi pfuna leswaku hi wihi munhu loyi a nga kotaka eku hi pfuna eka rihanyo ra hina. So ku va lava hi endzelaka tindhawu teleto, swi ta hi pfuna leswaku hi papalata vukanganyisi lebyi hi byi vonaka siku na siku.

Vanhu lava tirhisaka ti-wheelchair swa va tikela leswaku va va lava va fambafambaka hi ku tirhisa mathekisi tanihileswi va pfumalaka e ndhawu yo veka switulu. Lexi nga endliwaka i ku vanhu lava endlaka ma-wheelchair, va nga swi kota leswaku va endla wheelchair leyi nga kotaka ku pfaleka no pfuleka leswaku va kota ku yi veka ethekisini. Nakambe van'wamathekisi ngopfungopfu lava endlaka mathekisi, va nga endla ndhawu yo va loyi a nga ni wheelchair a kota ku tshama eka yona hi ku tirhisa wheelchair ya yena. Swoleswo swi nga va leswi pfunaka ngopfungopfu eka vanhu lava langutanaka ni xiyimo xexo.

Eya ni nga vula leswaku mali ya peceni ya vadyuhari a yi enelanga. Tanihi leswi swilo swi durhaka eka masiku lawa hi hanyaka eka wona, swi endla leswaku va nga kumi swilo leswi eneleke hi ku ya hi mali leyi va nga na yona. I yitsongo swinene a yi koti ku va leyi hlayisaka e munhu. Onge mfumo wu nga va lowu wu va engetelaka leswaku yi ta kota ku enerisa e swilaveko swo vadyuhari.